Leswaku ku tholiwa vanhu vo rindza naswona ku akiwa miako ya vuhlayiseki miako yo pfaleka hikuva swa koteka nkarhi wa sweswi wa swa koteka ku aka miako yo pfaleka loko miako yi pfalelekile munhu hatla vonaka naswona ku va na tikhamera ta va vuhlayisi, varindzi va va va ri kona va tshama va ri kona vusiku ni ni ni ni na nhlekani leswaku va na vuhlayiseki.

Vupfhumba bya le malokixini i ku va munhu a nga suka laha a tshamaka kona tanihiloko munhu a le matikoxikaya a nga sukaka e emugangeni a ya edorobeni naswona tilokixi leti ti tivekaka ku nga ha va xitikwana xo fana na lexiwani xi nga laha exikarhi ka tiko leri vanhu hinkwavo va xavaka eka rona.

I ku endla leswaku loko tilori ti ri karhi ti famba ta sechiwa hi maphorisa ma mapatu leswaku va nga fambi va rhwele tinhundzu to yiviwa kumbe ta vurhena kumbe ta vugevenga.

Leswi swi nga endla ka swona swi nga endla leswaku vaaki va le tikweni va kuma mitirho loko miako loko rivala ra ra ra ra ha akiwa naswona loko ri ta va ri helela naswona swi nga pfuna leswaku vanhu va nga tirhisi mali yo tala leswaku ri va fambafamba fambafamba va kwalomu va lavaka ku yaka kona.

Bazi ra Luxury coach i bazi leri nga na, i bazi ra manyunyu leri nga na leswinene endzeni munhu u famba a ri karhi a tiphina ri na xitulu xo endla onge i sofa naswona loko munhu a ri karhi a tshamile eka rona ku na moya wo tenga va swi kota ku n'wi endlela moya wo hisa loko ku titimela kasi loko ku hisa va n'wi endlela wo hola.

Leswaku mabindzu ya vona yi a kota ku tlhela ya xava yan'wana timovha to lombisa hi bindzu leriwani naswona leswaku va kota ku ku kuma ti-custumer to tala kumbe vaxavi vo tala loko va ri karhi va endla bindzu ra so.

I ku endla leswaku riqingho ra yena ri yisiwile eka mode ya xihahampfhuka naswona leswaku thikithi ra yena ri famba ri famba ri kombisa leswaku u fanekele a suka hi nkarhi muni naswona xihahampfhuka xa kona u ta xi kuma kwihi eka ti-gate tihi hi ndlela yeleyo.

Vukorhokeri bya mabazi ri tshembeka hi ndlela leyi ya kona bazi ri na swipimelo swa xipidi lexi ri fanekele ri xi tirhisaka ku hambana ni swin'wana swa swifambo leswi nga kona naswona leswi ndzi nga endlaka swona ku cinca matirhelo lamawani ya mabazi hikuva swi kona swin'wana swihehlo swa swa mabazi ndzi nga endla leswaku mabazi ma ma nakekeliwa hi mfumo leswaku ma tshama ma hlayisekile.

Mapatu mapatu ma nga endliwa leswaku ma tshama ma lulamile ma lunghisiwa n'hweti na n'hweti naswona ni ni swikovelo swa mapatu swi tshama swi ri karhi swi tirha leswaku ku nga vi ni tinghozi.

Ina, ndzi vona swi ri na nkoka hikuva ina ni vona swi na nkoka hikuva leswi swi nga kucetela kumbe ku koka vanhu vo tala rinoko leswaku va navela ku nghena eka kereke leyo hikuva va ta va ri na xona xo famba hi xona loko ku ve kereke yi kumeka ekule vanhu vo tala va loloha ku famba ndlela yo leha loko va ya kerekeni kambe loko ko va ku ri na xitshunxo xa so xi nga endla leswaku vanhu vo tala va navela ku nghena eka kereke leyiwani.

vukorhokeri bya vutleketli byi nga endla leswaku ku va ni swa ku famba leswitsongo swi kotaka ku fikelela miganga kumbe mapatu hinkwawo leswi nga pfuna leswaku ni vadyuhari va kota ku tekiwa etigedeni ta vona hi hi swa vutleketli va va rhwariwa vayisiwa lomu va yaka kona.

Hi loko va fika eka xa vutleketli xo karhi va fika va kuma leswaku switulu hinkwaswo swi tele i vi lavatsongo va nga vanyizeli leswaku va tshama mhaka leyi yi nga lulamisiwa hi ku va ku ri na xa ku tsala or phephahungu leri leri damarhetiwaka eka eka eka xitleketli xo karhi leswaku munhu un'wana na un'wana a hlaya a swi tiva leswaku loko ku nghena mudyuhari a n'wi nyizeli exitulwini leswaku a kota ku tshama hikuva a rihanyo ra yena a ra ha tshembisi.

mbuyelo lowu nga va ka kona i ku va leswaku vanhu va kota ku fika lomu mathekisi ya kumekaka kona hi nkarhi.

Mbuyelo lowu nga kona i ku va swi kota ku fikelela vanhu vo tala naswona swi pfuna leswaku na vona va kota ku hi xavisela swilo leswi hi swi dingaka laha etikweni leswi hi nga havaku.

I ku va xitimela xi nga durhi naswona xi lava ntsengo wa le hansi ku xi fikelela leswi nga endliwaka leswaku switimela swi nga tali i ku va ku ri na vanhu lava lawulaka lava lawulaka hi ndlela ya ku tshembeka va nga lawuli hi ndlela ya ku ri ntsena va va va ri kona kwalaya kumbe va tiva mani.

Exitichini xa mathekisi ni twa ku ri na vuhlayiseki hikuva timarshal lavo pfuneta va kota ku pfuna vanhu loko va lahlekile na ku va khomela tibege ku ya hi mavonelo ya mina ni vona switichi swa mathekisi swi ri na vuhlayiseki and ku ri tindhawu leti ta kahle ku tlula switichi hinkwaswo swa vutleketli.

Ndzi nga endla leswaku ku va na ti TV to kombisa minongonoko yo nyanyula naswona yo dyondzisa leswaku munhu a kota ku endla miehleketo ya yena yi langusa eka xona naswona yi nga borheki.

E-e a swi hlayisekanga hikuva switimela swa masiku ya lawa sweswi swi tirhisa magezi ene naswona eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi na nkarhi lowu a hi ri na xiphiqo nyana xa gezi ene naswona loko gezi ro tshika ri fambini mi ri endleleni mi ta va na khombo naswona tintambu ta ti yiviwa ti tsemiwa hi makhamba leswi vulaku loko ve wena u tirhisile mali leyi a wu fane u khandziya xo famba hi xona xa mani na mani ku xava thikithi loko tintambu ti tsemiwini u ta pfumala xo famba hi xona naswona switimela ku na minkarhi leyi swi na ti-technical issues swi chayisana.

Xewani eka murhangeri ndzi rhandza ku mi tivisa leswaku ndzi humeleliwini hi khombo ra ku va vhilwa ra movha ya mina ri ponca loko ri ponca ni vi le ni yima ndzi nga ti yimiselanga laha loyi a ndzi landza hi le ndzhaku a nga chayisa movha ya mina leswi swi nga tani swi ta endla leswaku ni tsandzeka ku fika entirhweni kumbe ndzi fika nkarhi wo fika hi wona wu hundzile ndzi kombela ku khomeliwa for xiyimo xa mina kumbe ku kavanyeta matirhelo ya laha hi tirhaka kona inkomu.

Ndzi nga endla leswaku munhu kumbe bazi leri ri taka kumbe ri hundzaka ri ri karhi ri tlula nawu lowu ndzi ri tsala ehansi leswaku ri kuma thikithi kumbe fine yo karhi.

A nga ti dyondzisa ku amukela hikuva a ku na lexi ni nga ta xi endla kumbe ndzi endla milawu leyi ni yi damarhetaka hi maphepha endzeni ka bazi ra mina ku tivisa leswaku mahanyelo ya so a ya amukelekangi eka bazi leri ni ri chayelaka swo fana sweswo a swi ta pfuna ku ri ku nga ha vi ni ku holova exikarhi ka mina naswona va navela ku ri khandziya eka nkarhi lowu landzelaka.

Leswi swi vangiwa hikwalaho ka ku va ku ri na vanhu lava chayelaka va nga tolovelanga ku chayela eka ti-freeway kumbe va chayela hi ndlela yin'wani na yin'wana kumbe vanhu lava fambaka na timovha ti nga havaku rihanyo ro fita ku famba eka freeway.

Leswaku a hi va tekeni kusuka emakaya naswona hi va ni ku hlonipha ni ku chava naswona hi va pfuna loko va ri karhi va tsandzeka ku ti pfulela mavati matekisi leswiwani swi ta pfuna leswaku na vona va twa va hlayisekini loko va ri karhi va tirhisa swo famba leswi hina hi tirhaka hi swona.

Mabuloho ma pfuna swo fana na tindhawu leti ti nga na minkova kumbe milambu ya pfuna leswaku vanhu va kota ku tsemakanya hi swifambo swo karhi naswona loko swi ta ka tamabhindzu tilori ti kota ku hundza hi kona ti suka etlhelo rin'wani ti ya eka rin'wani ivi loko swi ta eka vanhu na vona va kota kusuka kun'wana va ngo ho no suka emakaya lomu ku hundziwaku hi le minkoveni kumbe eminambyeni va ya emadorobeni.

Ku tshama eka ndhawu yo vonakala ni ku tshama ni van'wana va tshama hi ntlawa naswona ku tiva tindlela ni nkarhi wa bazi.

Lexi a ndzi ta xi endla i ku endla leswaku xitichi lexi ni yimaka eka xona xa petirolo xi na timovha to karhi a ndzi nga ta yima ka xitichi lexi nga havaku vanhu hikuva a swi hlayisekanga ku va u ri wexe eka ndhawu to fana ni le switichini hikuva ku na vugevenga nivusiku .

Hi ku hi ku endla leswaku va chayela va nga nwangi swipyopyi kumbe swidzidziharisi naswona va endla leswaku va landzelela milawu ya marendzo kumbe ya le magondzweni ni ku endla leswaku mabazi ya vona ya hlayisekile a ya na swihoxo.

Ina byi kona vuhlayiseki hikuva tilori hi xitalo a ti chayeriwi hi ndlela ya le henhla henhla xipidi xa kona ku va ku xa le hansi leswi pfunaka leswaku hambi ko endleka yini na yini va kota ku hungusa kumbe ku yima.

Swi pfuna loko swi ta eka mhaka ya vuhlayiseki naswona mabazi lamawani ya kumeka nkarhi wun'wana ni wun'wana lowu munhu a ri dingaka.

Mabazi lamawani ya hambana hi ku va ku munhu u ya kwihi naswona hi nkarhi wihi naswona u na mali muni naswona u lava ku vuya lero mina a ni ta ya eka rona hi leri ra Busco hikuva mintsengo ya rona yi le hansi na mafambelo ma yona ya kahle naswona a ku laveki swo tala ku va munhu a ri tirhisa.

Tikhampani leti ni ti tiveke i Avis na Woodford Avis yo lombisa timovha hi ndlela ya le hansi naswona yi lombisa timovha leti ti fikelelelaka letitsongo kasi Woodford yi lombisa hi ndlela ya le henhla ni ntsengo ya kona yi le henhla ngopfu a ya mani na mani.

E-e ni vona ku nga ri ndlela leyinene hikuva matirhelo lamawani ya voyamela etlhelo rin'we naswona ya na mbuyelo eka tlhelo rin'we.

I ku va u ri na phepha ro chayela naswona u va u ri na mali yo lomba hi yona naswona u va u ri kota ku u kota ku chayela naswona u va u ri munhu loyi a tivekaka leswaku u tshama kwihi naswona swi tiveka leswaku munhu u lava ku lomba a ya kwihi hi yona movha yeleyo kumbe u lava ku endla yini hi yona.

E-e a swi hlayisekanga hikuva loko bazi ro tshuka ri va ri hlanganile na khombo yo onhaka mi ta tikuma mi ri le xikarhi ka nhova laha ku nga na khombo ya swiharhi kumbe swigevenga.

Ni vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vakhandziyi va mabazi minkarhi yin'wani va tikuma va ri karhi va twa ndlala kumbe va ri karhi va ri na ku navela ku dya swakudya swo karhi leswi va pfunaka va hatla va kota ku swi fikelela.

I ku va vanhu va tsandzeka ku fikelela mali leyi lavekaka ku khandziya mathekisi leswi swi nga hungutiwa hikuva mathekisi ya ehlisa mintsengo leyi lavekaka ku va munhu a kota ku fikelela ku khandziya thekisi.

Ku nga tirhisiwa mabazi leswaku vanhu va khandziya mabazi loko va ya etindhawini to karhi kumbe ku tirhisiwa mimovha ya sweswi leyi nga havaku kumbe leyi nga humeseki mimusi loko yi ri karhi yi chayeriwa.

Hi ku va vanhu va chayela timovha kumbe va ya etindhawini leti lavaka timovha loko swi ri na nkoka naswona van'wani va nga tirhisa mabazi leswaku ku nga vi ni timovha to tala emagondzweni.

Ina ni vona ri ri na mali hikuva munhu loko a lombisa mali a nga a nga cheli petirolo wo ti chelela petiroli leswi va ka na masayiti yambirhi ya ku vuyeriwa ya mali.

Ndzi tiva timovha to fana ni xikepe ni tlhela ni tiva submarine hi leyi fambaka ehansi ka mati xikepe xi famba ehenhla ka mati hi kona ku hambana ka swona kumbe ka tona timovha leti.

Khensani u fanekele a tiva leswaku riendzo leriwani i ra masiku mangani naswona ri fambiwa nkarhi wo fika kwihi leswi nga n'wi pfuna leswaku a tiva leswaku u ta dingaka mali yo fika kwihi.

Hi loko a nga koti ku famba naswona swi ya hi ku va a ri karhi a vabya hi ndlela ya njhani tanihiloko munhu a ri loyi a nga ha koti ku famba hi milenge ya yena kumbe loyi miri wa yena a nga ha kotiki na ku wu tlakula.